Ha ba fuwe menyetla hobane ha se batho ba tummeng kapa ba tsebahalang haholo, hangata batho ba yang di-tarven-eng kapa tsona di-venue tsa makeisheneng ba boetse ba batla batho ba tummeng haholo kapa bona ba bonahalang e le bona ba tsebahalang haholo marangrang a rona mona Afrika Borwa. Hona ke hona o etsang hore di-Dj tsa makeisheneng di se ke tsa kgona ho fumana monyetla mme jwale ba ka kgona hore ba fumane monyetla ha feela le bona ba ka ipapatsa, ba etsa bonnete ba hore ba ba na le kgotlello ya hore ba dule ba bapala beke le beke hore batho ba kgone hore ba ba tlwaele, mme ba ba thabele.

Batswadi ka ha le bona hore bana ba rona ba hloka diaparo tsa bolo le dintho tse batho ba dlalang ka tsona. Nna ne ke re re le batswadi re ntse ditjheletenyana tse itseng kgwedi le kgwedi, ho etsa bonnete ba hore e tlare ha tsatsi la bona la dipapadi la di tlhodisano ha le atomela, bana ba be ba ena le diaparo tsa bolo tse ntjha mme ba kgona hore ba dlale ba na le boitshepi boitshepi. Batswadi re a tseba hore kaofela ha se bana ba rona ba tlo kgona ho ya di-university kapa e be tsona di ngaka, ba bang ba bona ba tle lefatsheng hore ditalente tsa bona e tle ebe tsona tse ba ntshetsang pele bophelong. Jwale nna ne ke re jwalo ka rona batswadi re lokela ke ho tshehetsa bana ba rona ka tsohle tseo ba di etsang dithutong, dipapading tsa di talenteng tsa bona.

Batho ba qetang nako e telele haholo ba le di founung tsa bona, ba qetella boholo ba bona ba e na le bothata ba mahlo, ba bang le bothata ba ditsebe. Ba bang bona ha ba sa kgona le ho aha dikamano tse nang le bophelo bo botle le batho bao ba phedisanang le bona. Ka ha jwale nako ya ho qoqa kapa ya ho ona ho etsa tse ding tsa dintho mmoho ha e sale teng hobane jwale batho ba se ba dula ba le ka hara di-smart phone tsa bona. Sena se etsa hore lerato le kutlwano di fokotsehe haholo setjhabeng sa rona, re le batho ba Afrika Borwa kapa ke tla re lefatshe ka kakaretso.

Dumela detective, ke lakatsa ho kenya tletlebo mona ka ha ha ke fihla mona hoseng ke fumana hore thepa ya rona ya boikwetliso e utswitswe, thepa eo ke thepa e ka bang ya diranta tse makgolo a mane, ke thepa eo re e sebedisang letsatsi le letsatsi ha re tla mona boikwetlisong, yona e ka ba bolo, ya boela ya ba difounu, ya boela ya ba le boima boo re ikwetlisang ka bona. Dintho tsena di bohlokwa haholo ho rona ka ha e le tsona tse re thusang hore re fumane mmele eo re e batlang. Ke ne ke ka lakatsa ha o ka re thusa mohlomphehi. Ke a leboha.

Nka netefatsa hore balatedi ba papadi ya bolo ya maoto kaofela ba kgona hore ba fumane monyetla wa ho kena di-stadium-ng. Nka etsa bonnete ba hore le tsona di-television tsena tse kgolo tse beuwang kantle di a beuwa di-stadium ka ho fapafapana ho etsetsa hore ha stadium se tletse balatedi ba papadi ya bolo ya maoto ba ka kgona hore ba shebelle bolo ba le stadium kantle mme ba kgone ho thaba mmoho le batho ba le stadium ka hare. Hona ho bolela hore batho ba tla ba bana le menyetla ya hore ba kgone hore ba rekise kantle ho stadium, ba rekisetsa bona batho ba sa kgonang ho fumana monyetla wa ho kena ka hare, sena e le sona hape ketso ya mosebetsi ka ha re tseba hore Afrika Borwa mesebetsi e mengata haholo e ne ebile ya hlokeha.

Dumelang, nna jwalo ka moetapele wa lona, ke na le boipilaetso ba hore rona jwalo ka baahi re hlokomele thepa ya rona eo re e kenyetswang hore batho ba baholo le bona ba kgone ho ikwetlisa. Batswadi ho ka ba molemo haholo ha re ka sebedisana mmoho ho thusa ho kata yona thepa ya rona ya boikwetliso, ka ha re tseba hore dikwebeka di ngata haholo mme di nka tsona di tshepe tsena hore ba ilo di kala ba etse tjhelete, ke boikarabelo ba rona jwalo ka baahi ho etsa bonnete ba hore thepa ya rona ha e nyamele kapa ha e lahleha. Sena se tla thusa haholo ka ha hona le baahi ba sa kgoneng hore ba lefelle gym kapa tsona di dihlopha tse ding tsa boikwetliso. Batswadi ke tshepa hore re tla sebedisanang ha mmoho.